Singabaninzi sizofunda apha kwaye leWi-Fi ikhoyo yenzelwe abantu abafuna ukufunda okanye abafuna ukusebenza. Nina nizobukela iividiyo kwaye niyasingxolela. Elayibrari funeka abantu bathule baqwalasele ezincwadini zabo okanye emisebenzini ekumele beyenzile. Sizawucela ke nithothise ingxolo okanye niphume xa ingathi anifuni ukusimamela.

Abantwana abasezilalini abanayo imali yokuthenga idatha, baxhomekeke ebazalini ukuba babanike imali, kwaye abazali abanayo le mali yedatha. Loo nto ke yenza ukuba kube nzima uba abantwana basezilalini bakwazi ukusebenzisa idatha okanye bafumane imfundo engathi iphezulu ekusebenziseni idatha.

Ndingasebenzisa i-UPS okanye ndisebenzise i-inverter kunye nebhetri okanye ndisebenzise iWi-Fi hotspot kwi-mobile data, okanye ndisebenzise i-power bank router.

Ibachaphazela kakhulu ngoba abantu abahlala ezilalini baye badinge imali le yokuthenga isonka. Ngoku ke xa idatha nayo ibiza kutsho ukuthi abazubanayo imali yedatha, kwaye izinto ezifana nemisebenzi ziye zifakwe kunxibelelo yokuxhumana. Loo nto ke utsho ukuthi abantu abasezilalini baye bangabinayo loo datha yoba bafikelane, fikelelane nemisebenzi.

Ndingava buhlungu kakhulu ngoba kaloku idatha ndiye ndayithenga ngemali, ngoku ibangathi imali yam ndiye ndayimosha idatha xa inophela ndingekayisebenzisi.

OoNetflix kunye neShowmax ziye zibe neenkqubo ezingaqhelekanga, yiloo nto abantu baye bafune ukubukela phaa kwuNetflix okanye kuShowmax. Kwaye imali ebhatalwayo ngenyanga ayikho duru lomhlobo, iyafikeleleka. Iitivi esinazo kwezi ntsuku ziye zingabinazo iinkqubo esifuna ukuzibukela kooNetflix.

Ewe, yakhe yandiphelela idatha ndingalindelanga kwaye ndaphoxeka kakhulu ngoba ke ndandingenamali yokuthenga enye. Kodwa ke ngelaka ndaye ndaboleka phaa ku-MTN iadivansi. Ndaye ke ndakwazi uthenga enye idatha. Naxa nje loo nto leyo ilityala ngoba kuzomele ekugqibeleni ndimbhatale u-MTN imali yakhe.

Kuye kuxhomekeke kwirutha umntu ayisebenzisayo. Xa ndithenge irutha estrongo noko iifowuni ezintlanu zingayimela into yokuba zikhonekthe kakuhle kwiWi-Fi, kodwa ke xa ndiye ndathenga irutha eye yangathi inobuntengentenge iifowuni ezintathu zingarayithi.

Iidatha eziphelelwa lixesha ziyanceda ekugcineni ubumfihlo, ekunciphiseni iindleko zokugcina idatha, nasekwandiseni ukusebenza kakuhle kweenkqubo zedijithali .

I-one gigi ayonelanga tu for inyanga yonke ngoba kaloku idatha siye siyisebenzisele izinto ezininzi. Siyisebenzisela imihlangano yasemsebenzini, siyisebenzisela imihlangano yeetshomi, siyisebenzisela ukubukela ooNetflix, ooYouTube, ukumamela umculo, siyisebenzisela ukuba sixhumane neetshomi kooWhatsApp. Ngoku ke i-one gigi iye yanele usuku olulodwa. Noko for inyanga yonke kumele sibe nayo noba yi-ten gigi.

Ngumbono omhle kakhulu lona ngoba kaloku loo nto itsho ukuthi abantu bangaxhumana nabantu ababalulekileyo, mhlawumbi umntu uya emsebenzini akanayo idatha and udinga uxelela umphathi wakhe ukuba uzawubaleyithi okanye akazubafika emsebenzini ngexesha. Uzokwazi uxhumana nomphathi wakhe amxelele loo nto. Okanye umntu ukwisimo esibucayi, ngoku uzawukwazi okuxhumana nabantu abathandayo ngokusebenzisa le Wi-Fi xa engenayo idatha.

Iye ibachaphazele kakhulu abantu ngoba kaloku imisebenzi iye ibe neenkcukacha ezithile ezifuna ukuba abantu bathumele amaphepha wabo ngendlela eyiyo. Eminye imisebenzi iye ifune abantu bathumele ii-imeyile, eminye ifune abantu bathumele iiWhatsApp. Ngoku ke ufumaniseke uba umntu akanayo loo datha yokusebenzisa for ii-imeyile okanye iWhatsapp. Kutsho ukuthi ke umntu uzoxakeka ukuba uzozithumela njani iincwadi zakhe kulo msebenzi, angaphoswa nophoswa ngulo msebenzi ukuba akanadatha. Ngoku ke iye ibachaphazele kakhulu ngoba ke ayisekho laa nto yoba umntu aye endaweni ayoshiya amaphepha wakhe. Yonke into iye ibe dijithali, ibe online.

Abantu abanintsi bangaye bayisebenzise le Wi-Fi ngendlela engeyiyo, bayisebenzisele izinto ezirongo. Ngoku ke, nangona iyinto entle kodwa inabo ubungozi ngoba abantu bazoyisebenzisa ngendlela ezingeyiyo kwaye loo nto izawumoshela wonke umntu.